Ke rata papadi ya bolo ya maoto haholo, ke qadile dilemong tse nyenyana ha ntse ke hola. Ka lebaka fela la ho re ntate ya ntswalang, o ne a rata bolo ya maoto haholo, o ne a e rata ka pelo ya kaofela. Jwale e ne re ha ona le di papadi, e be wa re nka retla tsamaya le ena re lo shebella dihlopha tse fapa fapaneng ha di bapala bolo ena. E ne re le ha di bapala mo na television-eng tsa rona, re ne re dula ka tlung re shebelle le ena. Ke ntho e le ya etsa ke qale ho rata papadi ena ya bolo ya maoto.

Ka tlwaelo dipapadi di lokela ho qala ho fumana dikeletso nakong ya boikwetliso, kapa pele ho tlhodisano. Ha di ntse di leka ka matla ho ntlafatsa tsebo le maano a bona.

Mang le mang o etsa diphoso ka hoo, re le batho re ithuta diposong tsa rona. Ha se ho re na re hlola jwang? Empa ke mokgwa oo re lahlehelwang ka ona papading ka nngwe. E le ho re re kgutlela morao ho ya lokisa diphoso tsa rona, le ho re re ithute diphosong tseo. Mme seo e be thuto e bohlokwa le kgothatso ya ho etsa betere nakong e tlang.

Dipapadi tsa boto tseo ke di tsebang, di kenyelleditse morabaraba, chess, uno, dikarata. Empa e o ke e kgonang kapa eo e ke e tsebang haholo, e leng ho re ha nka ya di tlhodisano tsa matjhaba ka yona. Nka tla ke mohlodi ho yona, ke ona morabaraba. Ona ke o tseba haholo ebile ke ikotla sefuba ka ona ho re moo ke bapallang teng nka ba mohlodi.

Na moemedi wa lerato la sebapadi ho fella hona di papading mono. Ha ke tlise dintho tseo ka tlung, ebileng ha ke kgatelle maikutlo a batho ba bang, ka sebapadi seo se e bang ke sa rata. Ntho enngwe le enngwe e fella dipapading, moo mo ne re ithabisa teng.

Bana ba bangata ba bapalang di papadi sekolong mona. Ba na le boitshwaro le hlompho, sebete sa ho leka dintho tse ntjha le ho itshepa. Dipapadi tsena di molemo bakeng sa kelello tsa bana, moya le ho boloka bana ba phetse hantle. Mme ba kgona le ho sebedisana hantle le bana ba bang, ba kgona ho tlwaela bana ba bang.

Re na le dipapadi tse ngata ho ya ka dikolo ka ho fapafapana, le ho re na ba na le disebediswa tseo bana ba ka bapallang ho tsona. Ho tla ya ka sekolo le sekolo, ho re na ba na le mefuta efe ya dipapadi tsena. Re na le volley-bolo, re na le rugby, papadi ya ditebele, re na le golf-o, karate, net-bolo, ho na le bo tse feng re na le tennis-e, re na le hockey, re na le skating, re na le ena e ba tlolelang hodimo, e re bitsang ka ho re ke high jump. Dipapadi di ngata tseo bana ba ka lekang ho dibapala, ngwana ka mong ka mong, a kgetha moo yena a ratang teng le moo a kgotsofetseng.